Inobungozi kakhulu into yokuxelela abantu kwi-social media ukuba ukuphi. Inobungozi kakhulu nalaa nto yokusherisha i-live location kwi-social media ngoba awuyazi ukuthi abantu bajonge ntoni. Abantu abanintsi ke baswelekile ngenxa yaloo nto, umntu azifote esendaweni ethile abhale ku-social media ukuba ngoku ndisendaweni ethile. Baye abantu ke baphulukane nobomi babo kwiimeko ezinjalo okanye badlwengulwe okanye bathathelwe izinto zabo. Kubalulekile into yokuba ubhale emva koba umkile kwindawo ethile ukuba ubulapho.

Ndasebenzisa irutha yebhetri, irutha yebhetri iyanceda kakhulu yandinceda kakhulu ngoba ndandikwimeko apho kufumaniseke akho umbane kwaye ndiyadinga ukuba ndinxibelelane nabantu abangekho lapha ecaleni kwam. Yandinceda kakhulu ke irutha yebhetri kuba ndasebenzisa yona, ifowuni yam yasebenza ndaqhubekeka nento bekufuneke ndiyenzile.

Ewe, kudala iifowuni zazisebenziselwa ukutsala umnxeba kodwa ngoku akukho nto ungakwazi ukuyenza ngefowuni. Ininzi nje into okwazi ukuyenza ngefowuni. Ngoku kwifowuni utsala umnxeba, uyakwazi nokubhankisha kwifowuni yakho uthumele umntu oseKapa uhleli apha kuwe endlini. Uyakwazi nokwenza iividiyo kwifowuni yakho. Zininzi nje uyakwazi nokuthatha imifanekiso.

Ewe, i-smartphone sinako ukuphazamisa. Kufumaniseke xa nidibane nosapho lwakho okanye nabangani bakho kuloo ndawo nonwabile wena umane ubhizi ucofana nefowuni yakho. Okanye xa nithi nikwidinara nefemeli yakho nisitya wena ube uthe phithi yifowuni yakho. Loo nto iyaphazamisa kwaye kumaxesha amaninzi mvanje siyakwazi uthi sihleli silusapho kufumaniseke ukuba ayikho incoko engako ngenxa yezi fowuni ne-social media.

Ewe, akhona amaxesha anjalo kufumaniseke ukuba iindaba zisasaza ubuxoki. Umzekelo bekuke kwathiwa kukhona enye iweyivu yeCOVID ezokubakho kunyaka esisanda udlula kuwo kodwa akhange ide ibekho and abantu abaninzi bathi ezo ndaba zazipapashiwe zazibubuxoki.

Inceda kakhulu into yokuzibekela ixesha kwinto yonke oyenzayo. Uzibekele ixesha loqalisa ukufunda, uzibekele ixesha apho uzawugqiba ngalo ukufunda. Ibaluleke kakhulu loo nto ibonisa ukuba ixesha uyalixabisa. Kaloku ungumntu awusoze wenze into enye ngemini, zininzi izinto ozenzayo. So, kubalulekile ukuba uzahlulahlule ukuba ndiza kuzenza ngaxesha phi zonke.

Iindlela zokuthintela loo mkhwa kukuthi xa udibene nomntu okanye ubona umntu obhale into engangeni kakuhle komunye uthathe unyathelo. Zininzi iindlela zokuthi ungafumanisa ukuba umntu uhlala phi okanye uphangela phi okanye wenzani ebomini bakhe kwangale social media. Uyakwazi ukufumanisa umntu uphangela phi, uyakwazi nokumbhlokha kwi-social media. Kodwa maxesha amaninzi abantu xa bebhlokhiwe iye loo nto ingabatshintshi umntu aye avule enye iakhawunti. So, kubalulekile ukuba umntu aripotwe apho aphangela khona.

I-speech recognition yindlela yokuqinisekisa ukuba ilizwi eli lilo ilizwe eli ubulisebenzisile ekuqaleni. Yindlela yokukhusela izinto zakho efowunini ukwenzela omnye umntu angakwazi ukungenelela kuzo.

Iiephu zokuncokola zininzi uWhatsApp, ooInstagram ooFacebook nooTwitter. Kodwa eyona ndiphuma nayo nguWhatsApp kuba kuWhatsApp uyakwazi ukufihla into zakho and kwaye akukho lula ukuba umntu akwazi ukuhekha angene afumane i-information yakho kuWhatsApp njengakuFacebook nezinye ii-apps.

Elona khasi lonxibelelwano ndilisebenzisayo kakhulu nguFacebook ngoba kuFacebook zininzi izinto ezifumanekayo kwaye mna ndinguye umntu lona ukhangela umsebenzi. UFacebook undenzela kube lula uba ndifumane amathuba omsebenzi.